Kusobala ukuthi uma uvuna ngesandla, imiphumela yakhona izoba mincane uma kuqhathaniswa naleyo mshini. Isizathi ukuthi imishini angikhathali ingasebenza kuze kuyovalwa, kodwa uma uvuna ngesandla usebenzisa amandla womuntu, okusho ukuthi uzophinde ukhathale, ukusho ukuthi lokho uma kuqhathaniswa nomshini imiphumela yakhona nemvuno yakhona ayizukufana ngoba amandla asetshenziswayo awafani awomshini nawomuntu.

Ukuze agweme lokhu uNokuthula, kufanele aqonde esitolo esiseduze naye esithengisa izibulalazinambuzane, phecelezi ama-pesticides, bazofike bamucacisele esitolo ukuthi uwasebenza kanjani ukuze akwazi ukuvikela umhlaba wakhe ney'tshalo zakhe. Uma kungenjalo kufanele akhulume nama-experts noma abalimi sebenesikhathi eside belima bemucacisele noma bemnikeze iy'nyathelo angazithatha ukuze akwazi ukuthi agweme lesi simo abhekane naso.

Ngicabanga ukuthi umngani wami isinyathelo akufanele asithathe ukuthi axhumane nomnyango kahulumeni we-Agriculture and Land Reform, afake isicelo se-grant semali ukuze bemnikeze imali ezomsiza ukuthi akwazi ukuthenga zonke izinsiza abazidingayo ezizomsiza ukuthi aphumelele. Iminyango yakahulumeni efana naleyo, iyaye ibasize abalimi abafana naye umngani wami ukuze ukuze amabhizinisi wabo wokulima aphumelele.

Iqiniso ukuthi kunezithelo ezifana nama-raspberries, ama-strawberries kanye nama-grapes adinga ukucophelisisa okukhulu kakhulu uma ngabe owavuna. Ngalokho-ke okusho ukuthi ukusebenzisa kwesandla, ukuvuna lezi thelo yikona okuzophuma phambili ngaphandle kokuthi kusetshenziswe imishini. Leyo mshini kuzoba imishini ekufanele ikhandwe kabusha ezodinga imali eshisiwe ngoba le mishini kufanele ukuthi isebenzise ukucophelisisa okusondelene nokwabantu.

Sengizame ngaze ngahluleka sengibuya kwiy'tolo ezilinganiselwa ku-five ngizama ukuthenga izimboni ezahlukahlukene ngoba ngizama ukutshala amaklabishi notamatisi kulo mhlaba engawunikwa umkhulu, kodwa konke lokho kuyize neze ngoba akabuni lutho angiboni miphumela. Lokho kusho ukuthi inkinga ingaba semhlabeni lo engizama ukuthi ngitshale kuwona.

I-Protek cypermethrin iwunqa phambili ekubulaleni izinambuzane engadini yakho, kanti futhi isebenziseka kalula, kanti-ke futhi ayinawo amakhemikhali angabeka impilo yakho engcupheni njengomuntu. Isebenziseka kalula ukuthi i-one litre yakhona uyifaka kwibhakede noma emanzini alinganiselwa kwi-twenty litres, kanti futhi itholakala ey'tolo noma eziphi eziseduzane nawe ey'thengisa ukudla noma ey'thengisa iy'tshalo noma izibulali zinambuzane futhi ishibhile kunezinye izibulala zinambuzane, ungayithola e-Pick n Pay, ungayithola e-Chamberlin kanti futhi ungayithola nakwi-Takealot ayibizi nokubiza.

Ukwamukela kobuchwepheshe kwezokulima kubalulekile kanti futhi kuyobasiza kakhulu abantu ukuthi bakwamukele lokho. Lokho akuzukusiza ibhizinisi kuphela kuzosiza kanye nabasebenzi. Sekukaningi abasebenzi bekhala ngamaqolo abuhlungu, namadolo abuhlungu nokukhathala okuphindaphindiwe. Ukusebenzisa ubuchwepheshe noma phecelezi ithekhinoloji kusho ukuthi ukulima kuzoba lula futhi kuzoshesha futhi kuzoba nemiphumela emkhulu yemvuno nokulima. Lokho okusho ukuthi kuzofaka imali eningi kwibhizinisi, lokho kusho ukuthi abantu ney'mpilo zabo zizokongeka ngoba angeke basasebenzisa umzimba imizimba yabo noma amandla yabo amandla wabo ukuthi balime noma batshale noma bevune. Okusho ukuthi futhi naleyo mshini izolawulwa yibona.

Ngizophinda ngenze umzekelo futhi ngama-grapes, ama-rasberries kanye nama-strawberries. Lezo y'tshalo noma iy'thelo ziyiy'thelo ezi-delicate kakhulu noma ey'thambile ezidinga ukucophelisiswa uma ngabe usebenza ngazo noma uy'thinta. So lokhu kusho ukuthi ukuhlanganisa ukuvuna ngesandla nemishini kungasebenza kanjena. Kushuthi uma ngabe sikhiwa isitshalo esifana nama-grapes noma noma ama-strawberries. Lokho kungenziwa ngesandla, kodwa ukuze zingene emabhokisini zipakishwe kahle ukuze zihambe ziyemakhethi, lokho kungenziwa ngomshini ngoba ziyobe zisuke sey'thathiwe kahle ngesandla ngobunono nokucophelelisisa zenziwe umuntu ukuze zingene emabhokisini. Lawo mabhokisi-ke azobe sethathwa umshini lowo ozobe usetshenziswa ukuze kupakishwe lezo y'thelo lezo.

Ngicabanga ukuthi onke amabhizinisi anabo abalandeli noma abathengi abhekene nawo phecelezi i-market. Awukwazi ukuthi ungavula ibhizinisi elifana naleli endaweni yaselokishini. Isizathu ukuthi abantu baselokishini banendlela abaphila ngayo banezinto abajwayele ukuzidla noma ukuy'thenga nsuku zonke, malanga onke onyaka wonke, phecelezi isidlo ekuthiwa ikota. Isidlo esifana nekota asikhethekile ukuthi uzosithola ngaluphi usuku noma ngasiphi isikhathi sonyaka, ngisho kuwu-January noma u-December noma u-June ikota ihlale ikhona. Kodwa iy'thako, noma iy'thelo ezivela kuphela ngesikhathi esithize sonyaka singangasebenza endaweni efana neyaselokishini.